Xa ufuna ilali ethile uye uhambe uye kusibonda wakhona ufike uchaze ukuba ufuna inxiwa, aze usibonda wakhona akuxelele ukuba ixabiso lenxiwa lithini ngaye. Uze ne-ID yakho, uze athethe naye nenkosi ufumane inxiwa kanjalo.

Into enganceda abantwana ukuba balazi ulwimi lwenkobe kukuba kwalapha endlini sithethe olu lwimi, size singabathethisi ulwimi eli abaluqhelileyo lwasesikolweni, isilungu, bathethe eli lalapha endlini, isiXhosa ukuba sisiXhosa, ukwenzela bazowuqhela. Nakwiincwadi kubekho iincwadi ozazama, endizazama ukuthi bazifunde ezesiXhosa, baqhele kancinci kancinci ngazo.

Ngokusesikweni apha uye uthethe nomntu wakho ukuba ufuna kuyovelwa ekhaya. Ubhale imbalelwane okanye incwadi echazayo ukuba wena unguzibani, ufuna ukuyovela nini kuloo mntu wakho. Kuyiwe kuyobhatalwa amalobolo. Xa kubuywa kube kungona ke ngoku ungafaka umsesane wakho wesicelo somtshato.

Kwixesha langoku alisasebenzi kuba abantu abasanayo ezi ndawo kuthiwa kusefukwini. Banezindlu zabo apho kuye kufikele khona kwamntu. Abantu ngoku, indaba yokuba nosana oluncinci alusafani nakuqala apho kuzathwa akungenwa, kungenwa emveni kwexesha elithile. Ngoku abantu sebeyazingenela nje, sebesebenzisa isilungu kakhulu abantu abangoku.

Mna umsitho ndingangafuni ukuwenza, kuba okokuqala xa uphela lo msitho kumele sibe nobomi esiza bujonga ukuba siphila kanjani, sitya kanjani, sibe sishiyeke neendleko. Kanti futhi xa siyenza lo msitho ndibona ukuba singabe sithathe laa mali saqala ubomi bethu. Siqale sithenge indlu ukuba siqala ngendlu, siqale sokhe ubomi bethu. Umsitho akuyonto ezasinceda uba sokhe ubomi bethu kuqala, siqale ngeento ezibalulekileyo ngokubona kwam.

Okokuqala, into kumele ukuthi siyenze, abantwana aba basakhulayo kumele bathethiswe isiXhosa. Umntu azazi ukuba xa ethetha isiXhosa uthetha isiXhosa. Xa ethetha enye uthetha loo ntetho leyo ayithethayo.

Abantu abaninzi abakhule nzima bafuna abantwana babo babe nobomi obuphucukileyo kunabo abakhula benabo. Kwaye bathemba ukuba abantwana babo kumele basazi isilungu ukuze bakwazi bathethe nabantu, njengoba bona bangazange baze bakwazi ukuthetha nabantu. Kwaye kukholeleka ukuba umntana ofunde esilungwini ingqondo yakhe ivuleka kakhulu, uye akwazi ukuchaza nezinto azenzayo ukuba kutheni esenza le nto ayenzayo. Kanti ke futhi abantwana abafunde esilungwini kuye kukholeleke ukuba ngabona abakwaziyo ukuza notshintsho eluntwini ngoba bona bayazi zonke izigaba zompilo.